Internet-eng matsatsi ana ho na le ntho e bitswang intellectual property. Ke ka hoo ke sa batleng dintho tse seng molaong tse seng tseleng mo internet-eng ha ke ne ke batla ke hloka ho ithabisa ka tsa kgale, nka ya library ka lo ntho eo o e batlang.

Dumela ke fumane molaetsa wa hore data ya ka e tlo fela hara mpa ya bosiu. Ke rata ho tseba hore re ka etsa jwang hobane ke ne ke so e berekise data ena ebile e santsane e le e ngata. Ha o le tjena motho a ka etsa jwang?

Dumelang ho fihlile batho kajeno ba tlo kenya dithapo tsa marangrang ba re jwetsa le hore re tlo kgona ho berekisa kajeno, empa ha hona letho e berekang. Ba re fa nomoro ena hore re di letsetse ha re na le ditletlebo, ke ka hoo ke le letsetsang hona jwale. E ka ba le ka romela motho a tle hape a tlo tlhahloba hore ho etsahalang?

Ke motho ya ratang ditaba ke motho ya ratang ho di utlwa ka botlalo. Jwale ke ya tseba hore internet-eng motho o tshwanetse o ingodise le di-company hore o tsebe ho thola ditaba ka botlalo. Ke ka hoo ke tla behang tjhelete e lekaneng le hundred and fifty rands hore ke ngodise company-eng ba nthomelle ditaba tsatsi le leng le le leng.

Ke dula ke reka data mehla le mehla, empa ke ya ipotsa hobaneng e fela ka pele ebile ke sa e berekise ka be ke founela company-eng e ke rekang data ho yona ke ba hlalosetsa tletlebo ya ka bona be ba nhlalosetsa hore ke tshwanetse ke bule founu ke bule di-APP kaofela ha tsona tse leng mo founung ya ka hobane mohlomong ho na le APP e leng yona e kgokgang data haholo.

Ke dula ke reka data mehla le mehla, empa ke ya ipotsa hobaneng e fela ka pele ke sa e sebedise haholo ka founela company e ke rekang data ho yona, ke ba botsa nthwena, ke ba jwetsa tletlebo ya ka be ba nhlalosetsa hore mohlomong ho na le APP mo founung ya ka e leng yona e berekisang data e ngata ka be ke di bula di-APP kaofela mo founung ya ka, ka thola e le hore ho na le game ya ngwana wa ka o monyenyane e leng yona e sebedisang data haholo ke be ke delete ka hoo, e leng yona e sokodisang e be le hore hee ditaba tsa ka tletlebo ya ka ya data e felang ka pele e fella moo.